Iimphathimandla zeencimamlilo kufuze ziwuvakatjhele kangaki ngonyaka umphakathi emajimeni wokuyelelisa ngobungozi bomlilo? Kufuze enyakeni bawuvakatjhele kane kanye ngekotara.

Amajima wokuvakatjha ngekwaba kwabacimimlilo eenkolweni angasiza ukufundisa abantwana ngobungozi bomlilo? Iye, kuqakathekile bonyana laba abacima umlilo bavakatjhele eenkolweni bazokufundisa abantwana ngobungozi bomlilo nangokuqakatheka kokucima komlilo, ngombana umlilo uyingozi ebantwaneni, nesitjhabeni sekhethu kuwo woke umuntu umlilo uyingozi ngakho ke nabotitjhere, nabantwana abafundako kuqakathekile bona bazi ukuthi umlilo uwucima njani ungabhebhetheki.

Ngubani ekufuze afundise umphakathi weendaweni zemitlhatlhana ngokuvikela umlilo? Ekufuze afundise umphakathi weendaweni zemitlhatlhana zokuvela komlilo, bacimi bomlilo, ngombana ulwazi banalo begodu ukucima umlilo bakufundele bakuyele nasesikolweni ngakho-ke ngiwo abantu abarerhe, abangafundisa umphakathi weendaweni ngokuvikeleka komlilo.

Ubudisi kukobana umuntu omdala uyahlupha begodu umuntu omdala ingqondo yakhe nasele sekamdala itjhuguluka iba mntwana. So ubudisi abahlangabezana nabo kukobana bayabathuka, bayazihlambulula noma kukuphi la bafuna khona.

Ngokubona kwakho, iinhlahla zesintu ziyawalapha amalwelwe? Vuma nofana uphike bese usekele ipendulo yakho. Ngokubona kwami iinhlahla zesintu aziwalaphi amalwelwe, kubayini ngitjho lokhu na, ikungombana iinhlahla zesintu azikahlolwa namkha azika, azikavumeleki ukuthi zinga, azikaphasiswa kobana zingalapha amalwelwe. kuneenhlahla zesikhuwa, iinhlanhla zesikhuwa zihloliwe emalebhe ukuthi zingapholisa amalwele.

Hlathulula bona sihlahla nofana sitjhoga esinjani ibhoqo. Ibhoqo kusihlahla nofana kusitjhoga esimafutha, ngathi arhadzile esitholakala emthini owomileko. Usitjhajha lokha nawu, nawulimeleko, nawuzumako nawumumuntu othanda ukuzuma, usitjhatjha esilondeni lapho la ulimele khona. isihlahlesi nofana umtjhoga lo kufanele uwomele khona lapho esilondeni sakho, lapho olimele khona, sikwazi ukumunya ububovu

Kulula namkha kubudisi ukufumana i-ambulensi endaweni yangekhenu nakunobujamo oburhabako? Endaweni yangekhethu kulula khulu ukufumana i-ambulensi ngombana, nokho sihlala endaweni eduze netliniga begodu kunama-ambulensi lawa abawabiza ngokuthi ma-emergency ambulensi owakhona ukuwafowunela mara uyawabhadalela wona ama-ambulensi la, kodwana nawuwafonela afika msinyazana khulu, kodwana ekubizeni kwawo kunemadlana oyikhiphako.

Kungaba bacimimlilo abangaki abangabhula umlilo wesikhotha endaweni amahegere ayikulungwana? Ngicabanga bona kunga bacimimlilo abayitjhumi ukuya matjhumi namabili abangabhula umlilo ngombana bazokwazi ukuvimba umlilo bona ungarageli phambili utjhise kwezinye iindawo. Ngakho-ke, ngicabanga bona bacimimlilo abamatjhumi nokuya kumatjhumi amabili.

Kungebanga lani abantu abanye bakhetha imitjhoga yesintu kuneyesikhuwa? Mina ngibona ngathi abantu abanengi bakholelwa esintwini kunesikhuweni ngombana babona imitjhoga yesintu inamakhambi athizeni wokulapha kunesikhuweni, ngombana bakholelwa ukuthi wesikhuwa lo awunamandla amanengi wokuthi ungalapha, ngakho-ke abantu bakholelwa eentweni zesintu khulu khunesikhuwa.

Ukungathathwa komuntu obhubhelele esibhedlela kungalethela imikhokha ngaphathi kwesibhedlela leso na? Iye, ngowami umbono ngibona ngathi kungaletha umkhokha ngaphakathi kwesibhedlela leso ngombana umoya womuntu loyo usaphila begodu usazulazula esibhedlela. Ngakho-ke kubalulekile nofana kuqakathekile bona umuntu athathwe esibhedlela lapho abhubhele khona angazokuzula, asiwe endaweni yakhe yokuphumula nofana yokugqibela.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko, bangabandulwa njani ukuze benze imisebenzi wabo okungefanelo? Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko kufanele bawuthande umsebenzi wabo begodu babe nesineke nento abayenzako. Ukusebenza ngabantu abalupheleko akusilula neze neze, kufuna uthando nesineke. Nawunganathando nesineke angekhe usebenze namtjhana angekhe Uberege ngabantu abalupheleko. Abantu abalupheleko bafuna uthando nesineke. Ngakho-ke kufanele ube nothando nesineke ekusebenzeni namtjhana ekUberegeni ngabantu abalupheleko.

I-TB ihluke njani nomgomani ojayelekileko? Singathoma ngokuhlathulula bonyana khuyini i-TB? I-TB bulwelwe obumbi khulu, obuthinta khulukhulu amaphaphu, kumagciwani amhlobohlobo. Ihluke ngani nomgomani ojayelekeleko? Ihluke ngombana i-TB iyabulala begodu akusilula ukuyilapha.

Eendaweni zemadorobheni bayawatlhoga ama-ambulensi namkha kufuze basebenzise zabo iinkoloyi nakunobujamo oburhabako? Awa, ngiyala emadorobheni abawatlhogi ama-ambulensi ngombana manengi begodu baneensiza ezisematheni namkhana ezisemgangathweni ngakho-ke emadorobheni abawatlhogi ama-ambulensi namtjhana wona athatha isikhathi ukufika nje ngombana emadorobheni kune-traffic enengi khulu, kodwana ama-ambulensi wona abawatlhogi.

Iindlela ezimbi, zikukhandela njani ukusebenza kweentuthi zabagulako? IIndlela ezimbi zikhukhandela ngokuthi, iindlela ezimbi kweenthuthi zabagulako kufanele namtjhana kufanele zireye kancani zingajarhi nofana zingarhabi ngombana iindlela zimbi. Okhunye futhi okukhandela indlela, ukuthi sekufanele bathathe omunye umzila namtjhana enye indlela ede

Kanengi, ngikuphi okukhandela bona abantu abaseendaweni zemakhaya bona bathole insizo lezepilo? kanengi lokha iindlela zabo zizimbi okhunye futhi ukobana abanaansiza ezinengi bona bangazithola ukuthola usizo elirhabako, okunye futhi ukobana abana-network yokufowuna, okunye futhi ukobana emakhaya kukude khulu neendaweni zemtholampilo.

Kuqakatheke ngani ukuhlela umndeni? Ukuhlela umndeni kuqakatheke khulu malanga la ngombana ukuhlela umndeni kufuna imali, nawunganamali angekhe ube nomndeni ngombana ukudla kuyadura malanga la, izambatho ziyadura, ngakho-ke kuqakathekile bona uhlele umndeni ngaphambilini. Ekuhleleni umndeni kufuze Uberege ube nemali engenako qobe malanga nofana ngenyanga ukuze umndeni wakho uzokuhlala usesimeni esihle.

Iindawo zemadorobheni zilithola nconywana isizo le-ambulensi nakulinganiswa nezemakhaya na? Iye, ngombana edorobheni iinsiza zinengi kune zemakhaya begodu edorobheni ipilo yakhona imsinyazana khulu kuneyemakhaya, ipilo yemakhaya isesemvanyana ngombana abakholelwa eentweni ezinengi. Ngakho-ke iindawo zemadorobheni zilithola nconywana usizo lwe-ambulensi ngombana ipilo yakhona imsinyazana begodu nabadinga usizo bakghona ukusebenzisa abomaliledinini ukuze bathole i-ambulensi.

Khuyini, khuyini ukuhlela umndeni? Ukuhlela umndeni kulokha abalingani nofana iinthandani zihlela bona zifuna abantwana begodu zifuna inani elingangani labantwana nokuthi lizokubelethela kusiphi isibhedlela nokuthi kuyokufuneka iimfuneka ezingangani eziyingakhi kanye nobulili.